Haebe ba beile nako eo ya hore ba tla o fa UIF ya hao ka mora dilemo tse nne, o lokela ho beha pelo ya hao sekotlolong. Ha ba sa phethahatse mantswe a bona ka mora dilemo tsena. Ke ka moo o ka nka bohato hee wa ba bulela case kapo wa ba qosa ka molato.

TymeBank e bohlokwa haholo hobane, re kgona hore re kgone ho fumana tjhelete ka tsela e potlakileng. Ha o na le dinomoro tse ten le OTP PIN ha ho na le tsona, o kgone hore o thole tjhelete eo oe batlang ka yona nako eo, o sa sebedise le di-line, o fole di-line tse telele kapo hona ho ema. Tseo di a fela ka TymeBank.

Hobane ntse ke tlo ntsha tjhelete hona bankeng eo, ha ke bone molemo wa hore ba mpatle lekgolo ha ke bone molemo hohang hobane ntse ke tlo sebedisa banka eo le di-charge ba tlo di hula hona moo.

Nka etsa hore ha ke qeta ho fumana moputso wa ka, ke boloke tjhelete e tlang nqhoba kgwedi kaofela. Ke e boloke ka makgethe. E tla etsa hore ke se ka lo kadima tjhelete dibankeng tse ding. E tla etsa hore ke boloke tjhelete ka makgethe ka dinako tsohle.

Ho na le ntho e bitswang hore ke bank statement e hlahisang hore o na le lekeno, le tjhelete e kenang bankeng ya hao eo, oe sebedisang. Jwale ka mokgwa oo, ke ile ka ba bontsha tokomane eo hore ba tsebe ho nkadima tjhelete.

Nka hlalosetsa mosuwe hlooho hore nka kgona ho le fa ka tsela ena, hore ke tsebe ho kwala kea e kolota ya ngwana sekolo. Nka mo bontsha le bank statement ya ka, hore a bone ditokomane ke kgola, ke na lekeno le le kae ha kgwedi e fela hore ho kena tjhelete e kae, moputso e ke o tholang, mosebetsi o ke o sebetsang. Seo se tla etsa hore se tla fana ka tswelopele ya hore ke patala sekoloto seo jwang sa ngwana sekolo.

Ke na le phoofolo e bitswang ntjanyana. Ke na le dilemo tse mashome a mabedi le metso e nne. Ke qadile ho tsamaya kereke ke sa le dilemo tse leshome le metso e mmedi.

Taba ena e la nkutlwisa bohloko haholo empa ke tla ya bankeng mono ke ba botse hore bothata ke eng?

O lokela ho fana ka dinomoro tseo ke mo fileng tsona tse ten. Ke mo rometse dinomoro tse ten le PIN o hloka ho hlahisa fela ID ae bontshe motho a tlo mo fa tjhelete lebenkeleng kapa hona bankeng.

Nka sebedisa seyalemoya kea kadima tjhelete bankeng ka pelenyana. Haebe ho kgonahala. Ke tsebe hore ke mo send-ele tjhelete eo a e batlang. Dikete tseo tse tharo a tsebe ho kwala mabaka a hae.

Ke no sa tsebe hore o ntso kgola tjhelete ya grant ya Ramaphosa. Ke ne ke lakatsa hore ka ho thusa hobane o hloka tjhelete. Ke maswabi haholo ka seo ke se entseng. Ke kopa o ntshwarele hle motswalle wa ka.

Ka mo kopa hore a nromele mohala wa hae wa selefounu le di-banking details tsa hae. Ha a qeta ho etsa seo, ke tsebe ho lefa moputso oo, ao batlang hore ke tsebe ho kena sekolo se tsetsitseng.

E hloka ho eketsa moedi oo wa sekoloto wa bankeng hobane mathata a ka a mangata haholo and a hloka tjhelete e ngatanyana e seng e nyane. Ka mantswe a mang ke kopa le nyolle moedi oo, le o phahamise. Seo se ka batla ke etse jwang hore ke tsebe ho thola sekoloto se phahamengnyana ke tsebe ho kwala mabaka.